Merogo mengwe e e sa itsegeng e ka nna o sepinactšhe, ke merogo e mengwe.

Fa motho a sena go jala diapole kgotsa dipanana, gantsi o nna le tsholofelo, bo pelotelele le kgotsofalo, mme gape go dira gore motho a ritibale a nne le kamano le tlholego.

Ditamati di jalwa ka go jala dipeo kgotsa dipeo mo mmung o o nang le letsatsi le le ntsi. Fa di ntse di gola, di tlhoka go nosediwa ka metlha le go nosediwa jaaka dithupana kana dikgole. Fa maungo a sena go nna makhibidu, ebile a setse a tiile, a kgetlhwa ka seatla kgotsa ka metšhini.

Rooibos-o e jalwa go tswa mo dipeong tse dintsi, di jalwa mo di jarateng. Morago ga dikgwedi di le lesome le borobedi, dipeo di tsenngwa mo masimong a a kgaolwang mo Ciderberg mo Aforika Borwa. Dimela tseno di gola ka dikgwedi. Rooibos-e e gola sentle mo mebung e e motlhaba e e nang le acid le mo letlametlametseng e e omileng e e mogote. Matlhare le dikutu tse di kotulwang di segwa, di bo di thubiwa, di bo di tlogelwa gore di bedise, di bo di fetoga mmala o mokhibidu jo bo setlha. Mo go rooibos-o e e tala oxygen-i ga e dirisiwe. Tea eno e omisiwa mo letsatsing, go tswa foo e be e feferwa le go kgaoganngwa go ya ko boleng jwa yone la bofelo, e ka e a kgatsiwa, e be e tsenngwa mo diphuthelong, e be e romelwa gore e bidisiwe e le tea ya ditlhare.

Rooibos-o e jalwa go tswa mo dipeong tse dintsi, di jalwa mo di jarateng. Morago ga dikgwedi di le lesome le borobedi, dipeo di tsenngwa mo masimong a a kgaolwang mo Ciderberg mo Aforika Borwa. Dimela tseno di gola ka dikgwedi. Rooibos-e e gola sentle mo mebung e e motlhaba e e nang le acid le mo letlametlametseng e e omileng e e mogote. Matlhare le dikutu tse di kotulwang di segwa, di bo di thubiwa, di bo di tlogelwa gore di bedise, di bo di fetoga mmala o mokhibidu jo bo setlha. Mo go rooibos-o e e tala oxygen-i ga e dirisiwe. Tea eno e omisiwa mo letsatsing, go tswa foo e be e feferwa le go kgaoganngwa go ya ko boleng jwa yone la bofelo, e ka e a kgatsiwa, e be e tsenngwa mo diphuthelong, e be e romelwa gore e bidisiwe e le tea ya ditlhare.

Dikgwetlho go fetoga ga tlelaemete, go senyega ga mmu, go sa tlhomamang ga mebaraka, mafelo a a lekanyeditsweng a go jalwang mo go one le di tshenekegi, tharabololo ke dijalo tse di kgonang go emelana le komelelo. Temothuo e e sa senyegeng, ditumalano tsa kgwebo e e siamang, dipatlisiso le go laola di tshenekegi ka tsela e e sireletsang ditokologo.

Go fetoga ga tlelaemete, ditshenekegi, go tlhaela ga badiri, go tlhaela ga metsi, ditlhwatlhwa tse di tlhogang, kgatelelo ya mmaraka le melao e e gagametseng.

Dijo tse di nang le dikotla, tse di nang le sukiri ya tlholego, dino tse di nang le dikotla, le ditlolo tse di dirilweng ka dimela tse dirisitsweng.

Maungo a a rategang thata ke dipanana, diapole, dinamune le di-mangu. Lebaka, go motlhofo go dijala, go loboka, go di tsamaisa, le fa go le batla thata mo lefatsheng lotlhe.

Merogo e e kwa godimo, ditapole, ditamati, dieiye, lettuce le digwete. Lebaka ke gore di tlhoga motlhofo, dintsha, maungo a mantsi a na le ditsela di le dintsi tsa go a dirisa, ebile a ratiwa thata mo lefatsheng lotlhe.

Dijo le mabele ke tsa motheo wa temothuo ya segompieno, le ditsamaiso tsa dijo di tlamele bontsi jwa di-protein-i lefatshe ka bophara. Di ntsha thobo e ntsi, di dira dilo di le dintsi, di dirisediwa dijo, dijo tsa diphologolo le dituki tsa ditshedi, ebile di dira jaaka di dirisediwa di tlhotlheletsang ikonomi mo kgaolong di le dintsi. Dikai tsa dikanono di akaretsa korong, rice, mmidi le barell.

Temothuo ya mofeini e ka ya go lema diterebe go dira beine. Diterebe di jalwa fela gore di bidisiwe, e seng gore dijalwe ke batho botlhe. E akaretsa go tlhopha mefuta ya diterebe, go tlhokomela masimo a mofeini, le go tlhomamisa gore diterebe di butswa sentle. Temothuo ya mofeini e tsewa e le tiro e e kgethegileng ya temothuo.

Mongwe a ka tlhoka lefelo, mmu, metsi di dirisiwa di mela kgotsa di peo.

Ke oats-u ke mmedi rice le . Di botlhokwa ka ntlha ya dikotla tsa tsone, botlhokwa jwa tsone mo go tsa ikonomi le go babalesega ga dijo.

Rooibos-o e tlhoka tlelaemete e e mogote, e e omileng, mmu o o motlhaba o o nang le acid, o o nang le kgogolego e e siameng. Pula e e kwa tlase ga e e lekanengtseng peo e e senyegang dikgwedi di le lesome le borobedi, go ya di le masome a mabedi le bongwe go butswa le sebaka se se siameng fa gare ga tsone.

Rooibos-o e kgona go emelana le komelelo, e gola mo mebung e e bokoa, ga ena caffeine, ebile e na le di-antioxidant-e tse dintsi. E itsege e le tea e e siametseng botsogo, ebile e batliwa thata mo lefatsheng.

Dino tse di dirang gore motho a nne le botsogo jo bo siameng, dijo tse di motlhofo, dilo tsa tlholego tse di bolokang dijo, ditlolo tsa go intlafatsa, di-camera tse di thibelang botsofe, tse di ritibatsang, tse di sireletsang mo a UV. Boitekanelo, go ja dijo tse di nang le dikotla, go fokotsa go ngamoga ga pelo, go thusa mmele gore o kgone go lwantsha malwetse.

Matute a merogo a a nnang le tiro le a tsentsweng, ditshepiso tsa merogo le dijo tse di motlhofo, dijo tse di tsidifaditsweng le tse di tsentsweng, merogo kgotsa di-protein-I tsa merogo, dithunya tsa merogo tsa go baka ditshedi tse dingwe tse di tswang mo dimeleng tse di tswang mo , merogo e e tsentsweng thata e e apeelwang.

Ke ne ke tla reka digwete, ditamati, sepinactšhe, dieiye le ditapole, ke ka gonne di dira dilo di le dintsi, di na le dikotla, ebile ke tsone tse di dirisiwang thata mo dijong tse dintsi.

Thekenoloji e dirile gore temothuo e dirwe ka bonako le ka tsela e e motlhofo. E tokafaditse boleng jwa maungo, ebile e thusitse gore maungo a a fresh-e a romelelwe kwa mafelong a a kgakala, a e leng se se dirileng gore kgwebo ya lefatshe lotlhe e gole.

Tlelaemete le lefelo le motho a a nnang mo go lone, di ama tsela e maungo a golang ka yone ka go laola themperetšhara, pula le maemo a mmu, tse di laolang gore ke maungo a feng a ka tlhogang sentle mo kgaolong e e rileng.

Maungo a a nang le dibithamini, le di-mineral-e, le di-fibre, tse di dirang gore re itekanetse. Go ja maungo a a farologaneng letsatsi le letsatsi go thusa gore motho a nne le dijo tse di nang le dikotla.